Iye, amaphephandaba asese nomthelela nakakudijithali, iinzathu mithombo ethembekileko yelwazi. Inengi lamaphephandaba ayidijithali ivela kubahleli abaziwako abanemilando emide yezeendaba, abantu basalithembile ngalokho kuneminye imithombo yelwazi. Ifinyelela abantu abanengi, ngokuthi liku-inthanethi begodu libafinyelela ngesikhathi esisodwa okwandisa umthelela wawo. Ukubika kweendaba kwawo kumsinya begodu kwenzeka ngesikhathi esenzekako. Kanti agadangisiweko athatha ilanga nofana ngaphezulu ukulenza libe nomthelela omkhulu. Ukubambisana nabafundi, abafundi bakwazi ukuphawula, ukwabelana nokucoca ngeendaba okwenza iindaba zirhatjheke msinya. Ukufinyeleleka lula, abantu bangafunda iindaba kumaphephandaba ayidijithali nanyana kukunini nanyana kuphi, ngokusebenzisa ufunjathwako nofana imitjhiningqondo, ngenani eliphasi kunephephandaba eligadangisiweko.

Iindlela zokulalela umvumo zitjhugulukile, kade bekuthengwa ama-CD nofana ama-tape yingakho abavumi bebafaka iingoma ezinengi, ukuze babe nenzuzo enengi. Namhlanje ama-app afana ne-Spotify, Apple Music ne-YouTube asebenzisa ukulalela iingoma ngayinye ingasi i-album yoke. Ngalokho abavumi banqopha ekwenzeni iingoma ezimnandi, kunokuthi zibe zinengi. Abavumi bakhupha ingoma yinye nofana ezimbili eziqine khulu ngesikhathi sinye, ukuze bahlale badumile. Ingoma yinye etjhisako ingenza imali enengi khulu, abalaleli banje abasenaso isikhathi eside sokulalela umvumo, batjhuguluka phakathi kweengoma msinya. Ama-album amafitjhani enza abalaleli babe nekareko yokulalela umvumo isikhathi eside, i-TikTok, Instagram ne-Facebook reels zisebenzisa iinquntu ezifitjhani zomvumo, ukuze abavumi benze iingoma ezimbalwa kodwana ezirhatjheka msinya.

Iye, liqiniso iinzathu zalokho kukuthi iphimbo lenza umfanekiso engqondweni, nasizwa iphimbo lomuntu ingqondo icabanga ukuthi umuntu loyo uqaleka njani kodwana umfanekiso lowo akusilo iqiniso. Iphimbo elinzima lingazwakala kungelomuntu omude nofana omdala, bese kuthi elithambileko lizwakale kungelomuntu osesemncani kodwana lokho akuhlali kuliqiniso. Emrhatjhweni asiboni umsikinyeko wobuso nofana womzimba, ngakho-ke ingqondo igcwalisa iinkhala lezo ngokucabanga kwayo. Iinsiza zokurekhoda ezisetjenziswa barhatjhi ezinjengezamkelitjhada nofana ama-microphone, zenza amaphimbo wabo acace, athambe begodu abe mahle khulu. Emrhatjhweni kubaluleke iphimbo ingasi ukuqaleka komrhatjhi, ngakho-ke akurari ukuthi umrhatjhi aqaleke ngendlela engakalindeleki.

Iseluleko kukuthi athome atlole, bese agadangise iingoma zakhe nanyana kungaba sekhaya ngofunjathwako, okuqakathekileko kukuthi athome ukwenza angalindeli ubujamo obuhle. Abandule iphimbo lakhe begodu athuthukise indlela atlola ngayo iingoma, ukuzibandula kusiza ukwakha ukuzethemba. Abelane ngomvumo wakhe eenkundleni zedijithali ezifana ne-YouTube, TikTok, SoundCloud nezinye iinkundla zokulalela umvumo neenkundla zokuthintana. Asebenzisane nabanye abavumi ngokuhlanganyela nabanye abahlabeleli, abadlali bomvumo nabavezi bomvumo njalo ufunda okunengi begodu ufinyelela ebantwini abanengi. Azikhangise eenkundleni zokuthintana, ukuze abantu bazi ngomsebenzi wakhe. Abekezele ngombana imiphumela ayiveli msinya, athole umeluleki ngokuthintana nomuntu osebenza emkhakheni womvumo.

Iinhlobo zamavidiyo angadlalwa kumabonwakude, ngilawo afakwe kuma format ajayelekileko njenge-MPFour, i-AVL, i-MKV nofana i-MOV. Ama format la ungawasebenzisa nange USB, amavidiyo agadangiswe ngeqophelo le-HD nofana i-full HD adlaleka kuhle kumabonwakude. Nange ividiyo ifakwe ku-USB, ku-hard drive nofana ku-DVD begodu i-format yayo yamukelwa ngumabonwakude ungayifaka uyibukele. Elinye ihlobo lamavidiyo ngilawo avela kumabonwakude osebenzisa i-inthanethi, ngombana avela eenkundleni ze-inthanethi ezinjenge YouTube, i-Netflix nofana ku-Facebook ngokusebenzisa ama-app wayo. Kokugcina amavidiyo ngilawo avela kukhemera ngokuyinqophanisa nomabonwakude ngentambo ye-HDMI, bese ividiyo idlala isuka kukhemera.

Ubumbi bokudlala umvumo kwaphela emirhatjhweni, kukuthi akukho ukuhlangana komrhatjhi nabalaleli. Ngaphandle kokukhuluma umrhatjhi, abalaleli abazizwa bahlangana nayo begodu umrhatjho ubonakala unganapilo. Akunamibiko nofana iindaba, abarhatjhi bavame ukunikela iindaba, ubujamo bezulu, izaziso zomphakathi nokhunye okuqakathekileko. Ngaphandle kwalokho abalaleli abatholi ilwazi, akunakuzithabisa ngombana ukulalela umvumo ngeenkhathi zoke kubangela isizungu. Umrhatjhi uletha ubumnandi, amahlaya nobudlelwano nomlaleli, abalaleli bayadinwa nakungekho iphimbo lomuntu, baze bafune omunye umrhatjho ohlukileko. Akubi nendawo yemikhangiso, abarhatjhi basiza ukudlulisa imikhangiso nemidlalo, nabangekho umrhatjho ulahlekelwa yimali yabalaleli.